Hina tanihi vatirhi va le mapurasini hi ri a hi tshamisekanga hi mhaka leyi. Hi mhaka yo, loko hi heta mitirho leyi ya nkarhi lowuntsongo hi sala hi ri hava nchumu. Nakona hi hava vayimeleri lava nga ta hi vulavulela na vathori va hina, kambe mali leyi hi yi kumaku ka mitirho leyi hi yi endlaku a hi mali leyi hi nga ta hanya hi yona nkarhi wo leha. Hi tlhela hi yimisa mhaka yo, mitirho leyi ya hina, i mitirho liya ya ya nkarhi lowuntsongo nakona, a hi ntirho lowu tshamaka wu ri kona kumbexani na nsirhelelo wa hina na wa nkoka. Se hi kombela ku ri vathori va hina, va yi veka tihlo mhaka leyi va hi pfuna ka hi leswi hinkwaswo hi hlanganaka na swona hi nkarhi wa .

Vavasati va fanele va tiyimisela hi ndlela yo va varimi. Vurimi byi na mali kambe mfumo wu le misaveni. Se hi ku ka vavasati va nga tshami va khotsa mavoko, a va tlakuki, va tirha hi matimba lama va nga nyikiwa wona, va ti sungulela swa vurimi. Leswi va nga byala va famba va ya xavisa ku ri va swi kota ku endla mali ku pfuna mindyangu ya vona, va nga langutisi ngopfu vavanuna va vona na vanhu van'wana ku ri va ta va pfuna kambe va ri na mavoko mambirhi. A va tirhisi mavoko na miehleketo leyi hi nga nyikiwa yona, hi endla swa vurimi, ku ri hi ta va vanhu va nkoka, hi va vanhu vo antswa, vanhu vo tiyimisela ka misava.

Mhaka ya mati i mhaka leyikulu ngopfu. Se hina ka purasi ra hina a hi hleketa ku ri hi hlengeleta mali hi tindlela to hambanahambana. Yo sungula a hi ta xavisa swimila swa hina, mali leyi hi yi kumaku hi yi veka. Hala tlhelo hi kombela xandla lexi nga ta hi pfuna, xi hi yimisa ku ri hi kota ku hlanganisa mali leyi yo ri hi xava michini leyi yi nga ta cheletela kahle swirin'wa swa hina swi kuma mati. Kambe hi ta tlhela hi kangetela mati ya mpfula, ku ri swirin'wa swa hina swi kuma mati ma kahle ku ri swi kula kahle.

Ka mhaka leyi masi mo antswa, i masi lama humaka ka homu. Hi mhaka yo, i masi lama nga na hinkwaswo leswi nga ta hi pfuna ku aka miri ya hina no hi hlayisa tanihi vanhu. Nakona masi malamo a ma cheleteriwi swilo swo talatala, ma huma ka homu, ma ya tafuleni ma ya dyiwa. Ma va ma khome hinkwaswo swi ya ka miri leswi hi swi lavaka ka miri ya hina.

Pulani leyi hi nga na yona tanihi vanhu va mfumo i ku ri, van'wamapurasi lavatsongo hi va seketela hi tindlela to hambana swi ya hi ku munhu yena u lava nseketelo wihi. Se tindlela tin'wani leti hi nga ta va seketela hi tona, lava va lavaku ku va van'wamapurasi va ri hava ku swilo swa vona na laha va nga ta rimela kona, hi ta va nyika ndhawu leyintsongo, hi va nyika leswi va nga ta swi tirhisa ku sungula mapurasi ya vona. Loko hi heta kwalano hi ta va dyondzisa ku ri swilo leswi swa vona leswi va nga swi rima va ta swi xavisa njhani evanhwini na le switolo, mali leyi va yi kumaka va yi veka njhani loko se va yi hlengeletile. Hi tlhela hi va dyondzisa ku ri va va nga swi kota ku kurisa mapurasi ya vona va engetela swilo leswi va nga swi rima nakona, va ti endlela mitirho.

Amakaya hi kona ku endliwaka vurimi ngopfu. Hi mhaka yo, va na misava. va na hinkwaswo leswi va swi lavaka. Kambe hala madorobeni ku hava tindhawu to rima. Se hi mavonele ya mina, vurimi bya le kaya byi na mali hi mhaka yo munhu a nga ti kumela ndhawu leyikulu, a rima swilo swa yena, loko se swi tshamisekile, a famba ya swi xavisa a kuma mali. Hi mali ya leyo u ta pfuna va ndyangu wa yena, a tlhela a kurisa na purasi ra yena. Se vurimi bya le kaya byi veka vanhu ka ndhawu ya kahle, loko hi langutise swa timali, na vutomi lebyi vanhu va nga ta byi hanya hi vurimi.

Nyama yo omisiwa i nyama ya kahle kambe yi nandziha ngopfu. Mbuyelo ya kona i ku nyama yi tshama nkarhi wo leha, nakona wa swi kota ku yi tirhisa eku swekeni swilo swo hambanahambana. Nakona loko u ri na nyama yo tala, u ri hava ndhawu yo yi veka loko wo yi omisa u nge lahlekeriwi hi nyama liya kumbe yi nge boli mhaka yo u hava ndhawu yo yi veka. Kambe nyama yo omisiwa i nyama ya kahle yo dya loko munhu a lo ti dzumbela. Se hina hi byela vanhu ku ri a va omise tinyama ta vona ku ri va nga lahlekeriwe hi xixevo loko xi tele ngopfu, va ri hava ndhawu yo veka.

Minongonoko yo hluvukisa vatirhi va le mapurasini, yi ta pfuna ku antswisa ntirho wa vatirhi va le mapurasini hi mhaka yo, va ta dyondza tindlela tin'wani to endla ku ntirho wa vona wu olova. Kambe va ta humelerisa na mapurasi ya vona hi mhaka yo, leswi va nga ta dyondza swona ku mintirho ya vona yi olova, swi ta pfuna purasi ku ri ri nga tirhisi nkarhi wo leha ku endla mitirho leyi lavekaka. Kambe leswi va nga swi dyondza swi ta va pfuna ku na vona tanihi vanhu, va ti hluvukisa, va hluvukisa mindyangu ya vona, va hluvukisa na purasi leri va tirhaka ka rona.

Ku tlakuka ka nxavo wa mbewu swi na ntshikelelo wo ka wu nga ri kahle eka varimi, ngopfu loko hi langutisa varimi lavatsongo. Hi mhaka yo swi vula ku ri va ta tirhisa mali yo tala ku xava timbewu, kambe timbewu leti va ti xavaku ti nga va vuyiseli mali leyi va nga yi tirhisa. Nakona va ta lahlekeriwa loko swirin'wa swa vona swi nga humi hi ndlela leyi a va langutise hi yona. Swi vula ku ri loko va xava ti mbewu hi mali ya le henhla, loko va ya xavisa va nga swi koti ku endla mali yo hundza leyi va nga yi tirhisa ku xava timbewu. Va lahlekeriwa varima varimi hi ndlela yeleyo.

Varimi va fanele va famba na minkarhi. Ku va na michini ya manguva swi ta va pfuna ku va swi kota ku xavisa swirin'wa swa vona hi ndlela ya kahle. Nakona va ta swi kota ku fikelela vanhu vo tala hi nkarhi lowuntsongo. Kambe swi ta pfuna na vona ku ri va dyondza tindlela tin'wani to kombeta vanhu leswi va nga swi rima no swi xavisa a handle ko vona munhu exikandzeni. Nakona thekinoloji yi ta va pfuna ku ri va dyondza swin'wana leswi swi nga ta va tirhela loko va ri.

Swirin'wa leswi swi nga ta hanya na hambi mpfula yi na ngopfu, i swilo swo fana na matamatisi, mandanda, ti-beetroot-i na ti-carrots. Swirin'wa leswi swa swi kota ku hanya hambiloko ku ri na mpfula yo tala. Hi mhaka yo swi koka mati lama ma humaka ka mpfula, swi ti kulela hi wona, swi wa tirhisa kula, swi tala. Se ni swirin'wa swo fana na leswi, hi swona leswi nga ta endla ku munhu a nga lahlekeriwa hi mali. Nakona swi endla ku munhu kumbe murimi a endla mali hi tindlela to hambanahambana hi mhaka hi minkarhi ya swona, swi xaviwa ngopfu.

Swa nkoka loko va tshovela swibyariwa. Xo sungula vatirhi va fanele va mbala swilo swa kahle, timpahla to tirha hi tona, loko swi laveka va mbala na ti-apron. Va tlhela va mbala na ma-glove. Ma-glove lamaya ma va pfuna ku ri va nga tlhaviwi va karhi va tshovela swibyariwa. Na materetere ma tirha ku ma rhwalela leswi va nga tshovelela vatirhi. Swilo swin'wana leswi tirhaka i swilo swo fana na tibasikete, laha va chelaka kona swibyariwa swa vona leswi va nga tshovelela, va tlhela va tirhisa leswi hi swi vitanaka ku ri berry picker. Ti-berry picker ti tirha ngopfu loko purasi ra kona va rime ti-berries. Swi pfuna ku va hlengeleta ti-berries ti nga weli ehansi. Nakona ku na mikwana leyintsongo leyi tirhaka loko va tsemelela swilo swo fana na vo pineapple-i kumbe swin'wana na swin'wana leswi u swi lava ku ri swi tsemeleriwa.

Xa nkoka i ku u fanele a swi tiva ku ri homu u fanele u sungula u yimela yi tshamiseka, u hlantswa lexi u nga ta xi tirhisa ku sengela ka xona na mavoko ma hlamba. Na laha u tshamaka kona loko u karhi u yi senga, u fanele u tshama ka ndhawu ya kahle leyi nga ta endla ku ri u kota ku senga kahle u nga vavisi homu. Xin'wana kambe i ku loko, u karhi u senga, a wu fanelanga u tiyisa mavoko loko u karhi u senga homu. Kambe masi mo sungula u ma sengela hansi, loko u heta lama landzelaka u ma sengela ndzeni ka xibaketani lexi u ta va u karhi u xi tirhisaka ku senga humi ya hina.

A hi swilo swa kahle ku ri vanhu lava tirhaka emapurasini va tirha navusiku. Hi mhaka yo tiko leri hi hanyaka ka rona ka minkarhi ya sweswi, a ri sirhelelangi vatirhi nakona vatirhi va ta va va ri ekhombyeni. Kambe mapurasi mo tala ma hava varindzi, varindzi lava va rindzaka vatirhi kumbe purasi. Se swi ta endla ku vutomi bya vatirhi va le purasini byi va ka khombo. Kambe a hi swi tshemendheli kumbe a hi swi vekeli emahlweni swi va swi ri swa nkoka ku ri va le vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku hi mhaka yona, hi lava ku ri va hlayiseka, va tirha kahle, nakona va kuma timali ta vona. Se ku tirha navusiku ka misava leyi, a hi swilo swa nkoka leswi nga olova.

Van'wamapurasi swa nkoka ku va vuyeriwa hi swirin'wa swa vona kambe ku tirhisa ka vona tikhemikhali va lava ku dlaya leswi dyaka swimilana swa vona. Se ni xa nkoka ku ri va tirhisa tikhemikhali letitsongo kambe leti va ti tirhisaka va tiyisisa ku ri a hi leti ti nga ta thyakisa mati loko mpfula yi na swimilana swa vona swi neriwa. Mati lamaya ma humaka ka mapurasi ya vona ma suka ma famba ma ya chela enambyeni.

Loko munhu a lava ku sungula vurimi xo sungula fane a kuma ndhawu leyi a nga ta rimela ka yona. A tihlanganisa na van'wamapurasi van'wani a kuma switirhisiwa hinkwaswo leswi a nga ta swi lava ka purasi ra yena kambe a vutisa varimi van'wani lava nga va tolovela ku ri i swihi swo antswa leswi a nga swi byala leswi nga ta n'wi endlela mali. Loko se a tihleketile kahle hi kona a nga ta sungula vurimi bya yena kambe xa nkoka ku va na vu khomisana na van'wamapurasi van'wani ku ri va ta n'wi pfuna loko swilo swi nga ha fambi kahle kumbe loko a lava ntshunxeko.

Swilo leswi va ku na ntshunxeko i ku van'wamapurasi va fanele va ya etindhawini ta le kule ku ri va kota ku xavisa swirin'wa swa vona nakona ku fambisa swirin'wa swa vona va swi yisa ka madoroba kumbe ka timakete laha ku nga na vanhu swi lava mali kumbe swi nga endleka ku ri swirin'wa swa vona swi bola hi mhaka yo va hava vanhu vo tala lava xavaka ka vona. Swi endla ku va lahlekeriwa hi mali leyi va nga yi tirhisa.

Vurimi byi nga hunguta ku pfumaleka ka ntirho hi ndlela leyi loko government yo nyika varimi lavatsongo kumbe lava lavaka ku rima mali yo sungula ku rima nakona yi va endlela tindlela to va kota ku xavisa swirin'wa swa vona ka timakete letikulu ku ri va kota ku vuyeriwa na vona va veka xinkwa a tafuleni leswi swi nga hunguta ku pfumaleka ka mitirho hi mhaka yo loko munhu a ri murimi u tiendlela ntirho a tlhela endlela na munhu un'wana kumbe vanhu van'wana ntirho.

Swirhapa swa le henhla swi sungula ku duma emadorobeni hi mhaka yo emadorobeni ku tele ngopfu vanhu nakona swiako swa kona swi le henhla kambe ku hava ndhawu leyi u nga ta ku ku hava vanhu ndhawu yin'wana na yin'wana i na vanhu. Se mikarhi yin'wani hi nga hleketelela ku ri ka tikeriwa hi mhaka yo vanhu lava nga kona va tele ngopfu ku hundzisa nhlayo ya vanhu lava fanele va va kona dorobeni.

Swakudya leswi ni nga swa ni nga ta swi dya swo aka miri na mixo i swo fana na tibanana, matamatisi, mazambani, strawberry na swin'wana swo tala swo fana na miroho, vo tibeetroot, ti-butternut i swin'wana swa swakudya leswi ni nga ta swi dya hi mixo swo aka miri.

Loko ni kurisa ndyangu ni nga tsakela ku swi endla epurasini hi mhaka yo a purasini va ta kota ku dyondza swilo swo tala leswi va fanele va swi tiva kambe vutomi bya kona a byi hatlisa ngopfu nakona ku hava vanhu vo tala ku sirhelelekile kambe hi ta va hi karhi hi va dyondzisa mitirho ya mavoko leyi nga ta va pfuna mundzuku loko va lava ku teka purasi va ri fambisa va ri yisa mahlweni.

Ni nga byela kokwani ku va nga xavisi nsimu leyi. Ni ta yi teka ni yi tirhisa ku endla mali. Xiphemu xa mali lexi nga ta huma ka purasi leri yi ta ta ka vona kambe purasi ri na mbuyelo wo tala ka ndyangu loko swi ta ka timali na ikhonomi ya hina kambe purasi ra pfuna ku munhu a byala swilo swo hambanahambana nakona a kota ku va na swakudya a tafuleni a tlhela a xavisa.

Rihanyo ra vatirhi va le mapurasini loko va ri ntirhweni ri fanele ri hlayisiwa hi ndlela leyi. Loko va vabya va fane va pfumeleriwa ku ya ka dokodela kumbe a tliniki kambe loko va karhi va tirha purasini va fanele va mbala swilo swo va sivelela ku ri va nga kumi tikhemikhali letiya ti nghena endzeni ka mirhi ya vona kambe va tlhela va mbala ti-mask loko va tirha hi swilo swi nga na ritshuri ngopfu. Loko va karhi va tirha hi leswi swi nga ta vavisa mavoko ya vona va mbala ma-glove wo va sivelela. Va tlhela va mbala na mbala ya kona yo leyi faneleke ku ri va yi ambala loko va tirha.

Swilo leswikulu leswi rhumeriwaka ka matiko man'wana swa swi leswi rimiwaka i swo fana na xifaki va xi tirhisela ku endla mugayo. Swilo swo fana na mazambani va va tirhisa ku endla swilo swo hambanahambana na matandza na wona va wa fambisa. I swilo swa swin'wana leswi ni swi tivaka leswi swi humaka laha Afrika-Dzonga swi ya ka matiko man'wana.

Ndhambhi yi nga onha mhaka yo kuma swakudya hi ku enela hi ndlela leyi. Swi nga endleka ku ri swimilwa swin'wani swi nga kumi mati mo ringana swi hetelela swi file kumbe swirin'wana swa kona swi humesa swirin'wa leswitsongo kambe swin'wana swi fa hi mhaka yo ndhambhi leyi yi endla ku ri swi nga vi na mati nakona loko swi ri tano murimi wa lahlekeriwa hi ndlela yaleyo.

I swa nkoka ngopfu ku endla ku maendlelo ya ndhavuko ya vurimi ma nga pfi hi mhaka yo vurimi i vutomi. Vanhu vo tala va tihanyisa hi vurimi loko swimilwa swa vona swi kula va swi kota ku endla swakudya emindyangwini ya vona va tlhela va kota no swi xavisa. Ku swi xavisa ka vona swi va nghenisela mali ku mindyangu ya vona yi nga fi hi ndlala.

Vurimi lebyitsongo bya pfuna hi mhaka yo vanhu va dyondza swilo swo tala leswi a va nga swi tiviki kambe varimi lavatsongo va swi kota ku ta na tindlela leti nga ta va pfuna ku va nga tlangisi mati ngopfu swirin'wa swa vona swi kula kahle nakona vatirhi va vona va khomiwa kahle. Se ntivo loyi wa pfuna hi mhaka yo va ta kota ku byela van'wani leswi va swi endlaka na tindlela leti va ti tirhisaka ku endlela ku tiyisisa ku swirin'wiwa swa vona swi kula kahle.

Hi ku vona ka mina a hi mianakanyo leyinene hi mhaka yo vanhu vo tala va swi lava kambe a va swi koti ku swi fikelela. Se ku nga fikeleli ka vona swi endla ku va salela ndzhaku laya na laya. Se swa nkoka ku va endla ku swirhapa leswi swi fikeleriwa hi vanhu vo tala na hambi ku nga ri vanhu vo tala ngopfu kambe vanhu va fanele va swi kota ku swi fikelela.

Tindlela leti nga toloveleka i ku hlantswa swimbalo hi xisibi xa mapa lexi xi nga endli ku ri swimbalo swi basuluka ni ku swi eka dyambini u tiyisisa leswaku loko swi omile wa swi hawula nakona swi petsiwa swi vekiwa kahle.

A swi lulamangi ku ri vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku hi mhaka yo va ta va nga sirhelelekangiki nakona va nge voni kahle nivusiku ngopfungopfu loko va ri na problem ya matihlo se swa nkoka ku va nyikiwa ntirho wa nampundzu kumbe nanhlekani xana navusiku va nga tirhi mitirho yo tika.

Ku pfumaleka ka vatirhi swi khumba ku byala no no tshovela himhaka yo munhu wun'we u ta endla mitirho yo tala nakona u ta endla swihoxo swo tala himhaka ya ku u ta va a karhi a tirha a karhele a nge kumi nkarhi wo wisa himhaka yo ku hava vatirhi vo enela.

Swa nkoka ku swifuwo swi tlhaveriwa hi mhaka yo ku na mavabyi yo hambanahambana lama khomaku swifuwo se loko swi tlhaveriwile swa swi kota ku swi nga khomiwi hi mavabyi malamo nakona loko swi ri na mona ma hatlisa ma hola.

Leswi va nga swi endlaku ku hunguta mpimo wa swakudya leswi tisiwaku la Afrika-Dzonga i ku swakudya leswi swi rimiwaku ka matiku man'wana swi va kona laha kaya varimi va laha kaya va swi rima ku va hunguta ku tisa swakudya swi humaka handle swi karhi swi ta la.

Ku titshega hi ndyangu hi swona swa kahle hi mhaka yo i vanhu lava nga ta ku seketela loko swi swi nga ha fambi kahle kumbe va ku yingisa loko u karhi u hlangana na swiphiqo swin'wana swin'wana ntirhweni kambe ni i vanhu lava nga ta ku nyika lama nga ta ku pfuna .

Muholo wa vatirhi va le mapurasini a wu pfuni ngopfu ku fikelela leswi va swi lava kambeni wona wa pfuna kwala na kwala nakona wu va wu ri wutsongo hi mhaka yo va sala va ha xota loko n'hweti yi nga se hela.

Ku lunghekela ka misava swi fambisana na masiku yo byala hi mhaka yo loko munhu a nga se byala fana sungula a lunghisa misava ya yena a tiyisisa leswaku yi lunghele leswi swi swi nga lavaku ku byariwa sweswi ka nkarhi waloyo loyi va ta va karhi va byala hi wona.

Nkoka i mhaka yo wu ta ku pfuna ku u rhwala swirin'wa swa wena u famba u ya swi xavisa evanhwini kambe ni u tlhela u swi rhwala u swi vuyisa a purasini leswi nga sala swi pfuna ku u swi kota ku fikelela vanhu kwihi na kwihi nakona hi nkarhi.

Loko n'wanamapurasi a nga khomi kahle vatirhi vatirhi va famba nakona loko purasi ri nga endli mali yo enela swi vula ku ri vatirhi va ta va lavatsongo kumbe va xota nakona loko n'wapurasi a nga swi lavi ku thola vanhu swi vula ku lava nga thoriwa va ta tirha ku hindzisa mpimo se i swin'wana swa swivangelo leswi endla ku ri ku xota vatirhi a mapurasini.

Swiphiqo leswi vanhu va langutanaku na swona i ku va hava tindhawu ta kahle to veka swibyariwa swa vona va kuma ku swi dyiwe hi makondlo kumbe swi borili nakona swi va swi nga ha fanelanga kumbe swi nga ku xavisiwa.

E-e, vatirhi va le mapurasini a va fanelanga va tirha karhi ku na mpfula hi mhaka yo mpfula yi endla ku ntirho wa vona wu nga olovi kambe ni a va voni kahle nakona swi nga endleka ku leswi va swi tshovela ku swi famba na mati nakona na vona tanihi vatirhi va nga neriwa hi mpfula va tikuma va khomiwe hi mukhuhlwani yo ka yi nga holi.

Ti-GMO i ta nkoka loko swi ta ka swakudya swin'wani leswi hatlisaka swi bola hi mhaka yo ti pfuna ku sivelela no endla ku swi nga hatlisi swi bola kambeni loko swi ta ka ntsako wa miri wa munhu a swi tshamisekangi kahle.

Va lunghisa misava hi ku chela manyoro loko va heta va cheletela misava liya ku tiyisisa leswaku manyoro lawaya ma nghenelela hansi ka misava leswi swi pfuna ku loko se va la ku byala misava ya vona yi va yi lunghele swimilana swa vona leswi nga ta kula ka misava yeleyo.

Timanga to kandziwa lexi xi nga nkoka i lexaku ti lava mati ngopfu nakona ti fane ti byariwa loko lembe se ri hela la mpfula ti na ku ngopfu swa nkoka ku timanga leti byariwa loko mpfula yi na hi mhaka yo ti ta niseriwa kumbe ti ta kuma mati ka mpfula hi mhaka yo tanihi murimi u nge swi koti ku cheletela timanga siku na siku.

Nkarhi wun'wani khombo a ri lawuleki se xa nkoka i ku munhu a ti lunghiselela ku loko ku va na khombo a swi kota ku tiyisisa leswaku wa wa wa swi kota ku huma ka khombo lero hi ndlela yin'wana na yin'wana.

Xitsundzuxo i lexaku varimi va fane va va na ndhawu leyi va veka kona leswi va nga swi tshovela nakona ndhawu yeleyo yi fanele yi yi va na temperature ya kahle ku swi swa vona swi nga boli nakona swi nga onheki loko swi tshama nkarhi wo leha.

Eka xifundza xa mina swibyariwa swo fana na tiavocado miroho matamatisi guxe na swin'wani swa pfumela kula kambeni swifuwo swo fana na timbuti tinguluve tihomu na nyimpfu naswona swa pfumela ka xifundza lexi ni kumeka ka xona.

Xo sungula u fane u kuma ndhawu leyi u ta yi tirhisaku ku rima nakona ku va ku ri ndhawu ya kahle misava ya kona yi pfumela leswi u nga ta swi lava i foxolo wa yi lava hariki na yona wa yi lava swo cheletela mbewu ya wena na manyoro hi swin'wana swa swi leswi swi lavekaku loko munhu a lava ku sungula ku rima.

U lulamisa misava hi ku langutisa ku misava ya wena yi upfe ku fika kwihi loko u vona ku ri a yi se upfa u nga teka manyoro u cheletela laya u chela na mati ku misava ya manyorho lamaya ma khoma misava ku loko u ya byala swirimi swa wena swi khoma kambe swi kula kahle.

hikuva xo sungula fane hi va na mathangi lama nga nghenisa mati ya mpfula kambe yi yi heta ndlela yo mati ma famba hi yona ma nga fiki ma yima ndhawini ma endla damu yi tlhela yi tiyisisa leswaku ndlela leyi mati ma fambaka hi yona a nge onhi loko ma fika mahlweni.

Xo sungula ku chela mpahla leyo hi mati ya xisibi u swi hlantswa loko u heta u halata mati lamaya loko u heta u chela mati yo basa swi basisa u swi humesa mati u chela man'wani ku fikela laha vonaku swi basile